Esikweni ngingasho ukuthi kuyaye kube kube nomthelela omuhle kakhulu ekulungiseleleni ukudla ngoba amasiko isiko nesiko lenza lenza kahle ukuthi loko kudla kusuke kungamasiko kusuke kuwukudla okwezemvelo kusuke kuqhamuke phansi. Kusuke kungafakiwe lutho ehlanganise namakhemikhali, abelungu nezinto ey'ningi ey'xutshanisiwe. Kuyaye kube yinto esuke ivela phansi emhlabathini and kungaba kuhle kakhulu kungaba kuhle kakhulu ekutheni izingane zethu zazi ngaloko kudla loko.

Ngingasho ukuthi izibopho zabaholi ukukhomba noma ukusoka emasikweni ahlukene ngingasho ukuthi izibopho ukuthi isiko nesiko liyabe nalo umthetho walo, ukuthi kumele lihloniphe lazi futhi amasiko kwaziswe futhi ney'ngane ezisakhula ukuthi amasiko asuke athathelwaphi aphumaphi. Obani bebewusebenzisa futhi okunye ukuthi eziphi izinto okumele uzenze ukuze ubonakaliswe ukuhlonipha isiko kube nomthelela omuhle kakhulu ngoba izingane zakwethu ziyaye zibe nako ukuziqhenya nokwazi amasiko.

Ngesikhathi somcimbi ngesikhathi somngcwabo kuyaye kube khona amasiko asuke efakiwe lapho lapho lapho uma akungenwa uma uwumuntu walapho ekhaya la kusuke kuhambe khona umuntu emhlabeni. Kuyaye kufakwe lapha ngaphambili isiqunga ukuthi uma umuntu waleli khaya leli ezongena eqale egeza izandla phakathi kuwo amanzi, mase eyangena-ke. Noma ubani noma engasiyena owasekhaya noma engasiyona owasekhaya uyaye engene eqale ewashe izandla kumande engena ngaphakathi emagcekeni. Lokho kuyaye ukuthi kulethe izinhlanhla ekuhambeni komcimbi noma womngcwabo.

Ngicabanga ukuthi kuyiqiniso loko kakhulu ngoba ukudla okuthatha lapha emhlabathini wasekhaya usuke kuqhamuka phansi emhlabathini. Ukudla kwemvelo akuxutshwe nalutho ukudla okunomsoco ukudla okulungele umzimba umzimba womuntu ukuthi ungasebenza and futhi udlale indima eningi kuwo. Ngicabanga ukuthi into ekumele abantu abaningi beyenze futhi beqhubeke futhi naye. Ngiyabonga.

Le mikhosi ibaluleke kakhulu ngoba ayayikhulisa intombazane ayenze ukuthi iqonde ifunde ngesintu sakudala nendlela abantu abadala ababeziphatha ngayo kuqala. Iyaye ifundiswe intombazane ukuthi akumele iqale isencane ukwenza izinto zabantu abadala. Iyaye ifundiswe futhi nokuhlonipha nendlela yokuziphatha ukuze ibonakale iyintombazane eqhakazile emphakathini. Loko kuyinto ebaluleke kakhulu ngoba sazise phela lethu manje ukuthi izingane ziningi sibala kuyo amantombazane ezidakamizweni ezingeni ezintweni ezingeke bekwazi ukuzikhipha kuzona. Lokho kuyaye kuyivikela intombazane ngoba umqondo wayo usuke ugcwele ukuthi kumele uy'phathe kanjani, okunye nokunye ayihlangani nawo.